Nṋe ndi vhona uri muvhuso ndi wone une wa tea u dzhenelela kha mitambo ya vhaswa. Hu u itela u bvisa vhaswa tshiṱaratani, uri vha kone u ḓi u ḓi keeper busy nga zwi nga mitambo.

Mitambo i ne ya takalelwa, ine ya dovha ya vha hone tshikoloni tshashu ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ha dovha ha vha na mutambo wa zwa u gidima, ha dovha havha na u tamba na mutambo wa zwa u bammbela. Nṋe ndi vhona mutambo une wa takalelwa nga mannḓa tshikoloni tshashu hu mutambo wa bola ya milenzhe.

Ri tshi khou sedza kha mutambo wa bammbela, mutambo wa bammbela u ṱoḓa zwishumiswa zwo no ḓura ngauri hu tea u dovha ha metheiniwa dzi phuḽu, zwezwo zwi sia mutambo wa u bambela vhathu vhanzhi vha satu dzhiela nṱha.

Zwikolo na vhabebi na zwitshavha, zwi nga shumisana nga maanḓa u sika mitambo, ho u itela uri vhaswa vha ne vha sa shumi vha ḓi khiphe bizi ngo vha vha tshi khou tamba hu itela mutakalo wavho.

Mutambo une nda u funesa ndi thoma nga u guda, uri oyo mutambo u tambiswa hani. Na uri ṱhoḓea dza uri ndi tambe hoyo mutambo ndi dzifhio, ho u itela uri namusi ndi tshi khou tamba oyo mutambi ndi sa pfhe ndi tshi khou borea.

U ṱuṱuwedza vhagudi na vhaṅwe vhathu nga u angaredza uri vha dzhenelele zwithu zwa mitambo, zwi a shela mulenzhe nga maanḓa. Ngauri zwi ita zwa uri vha kone u ḓi wana vha na tshiṅwe tshithu tshine vha tshi tamba tshithu tshine tsha ḓo vha khipha bisi, u fhirisa uri vhaṱwe vho sokou aḓela zwine zwa dovha zwa vha khombo siani ḽa mutakalo wavho.

Tshine tshavha hone hu tea u vha na, hu to thoma u tshekesa uri mudavhi wa hone ndi wa vhuḓi na, mahatsi hone o tendelwa na uri vhathu vha nga kona u tamba mutambo khawo. Hu tea u dovha ha vha na mabunga, ha tea u dovha havha na dzi rumu dzine vhathu vha ḓo tshintshela khadzo, hu tea u dovha havha na dzi shawara dzine vhathu vha ḓo tambela.

Hu na nḓila nnzhi dzine vhathu vhane vha nga dzi shumisa. Huna vhathu vhane vha takalela nga maanḓa u ita zwithu zwo baka sa nṋe muṋe ndi funa badi zwithu zwo baka dzi khekhe, zwikontsi. Tsho thoma ndi nga ita uri ndi wane tshelede uri ndi kone u thoma fhasi u baka uri ndi kone u renga zwishumiswa zwoṱhe zwo u baka.

Zwo leluwa nga maanḓa uri matshudeni maswa vha dzhene kha mitambo, ngauri tsho thoma vha tea u amba na mulanguli wa tshikolo, vha dovha vha vha vha amba na mulanguli wa zwi mitambo heneyo uri vhone vha khou nyanga u ḓi wana vha tshipiḓa tsha mitambo afho tshikoloni vha nga si haneliwe.

Ndo no vhuya nda vha na muṅwe mugudi, mugudisi we a nṱuṱuwedza zwavhukuma uri ndi to ya u ḓi wana ndi na tshithu tshine nda tamba. A fhedza a kho nṱuṱuwedza uri kha ndi dzhie buḓo ḽa u tamba bola, sa ezwi o kona u vhona vhukoni hanga kha sia ḽa bola ya milenzhe.

Mutambo une nda nga u engedza, tshikoloni tsha hashu ndi vhona u mutambo wa u gidima. Ngauri u gidima zwi itela mutakalo washu uri ri vhe na mutakalo wavhuḓi ri vhe na masole o khwaṱhaho.

tshiṅwe tshifhinga a i lingani ngauri vhaṅwe vha vhagudiswa vha ya vha ya thivhelwa, uri vha songo ḓi wana vha tshi khou tamba mitambo heyi nga nṱhani ha muvhala wavho or nga nṱhani ha tshiimo tshavho zwine zwa sala zwi si zwavhuḓi.

Thimu yashu yo vhuya ya fhira kha tshipiḓa tshi tshi konḓaho he ra swika ra wana ri tshi khou tamba bola ya milenzhe, hu sina hu si na tshanduko hu sina u wina tshashu havho hu kho soko ḽiwa zwa siya vhunzhi ha vhaṱaleli vha si tsha ri tikedza.

Zwithu zwo khetheaho kha thimu yashu ndi zwa uri, roṱhe sa vhatambi na vhalanguli ri a tikedzana. Ahuna u semana ahuna dzi nndwa, ndi zwine zwa ita uri ri ḓihudze na u tikedza thimu yashu ri sa fheli maanḓa.

Tshifhinga tshe thimu yashu ya wina tshiphuga, ro ḓi wana ri tshi khou takala nga maanḓa ra fhedza ri tshi khou pembela, ngau tshina ri tshi tshimbila nga dzi goloi ro hwala itsho tshiphuga hu itela uri muṅwe na muṅwe a tshi vhone.

Zwo vha zwo leluwa nga maanḓa uri ndi swikelele fhethu ha mitambo ngauri ndo ḓi wana ndi tshi khou u vhudzisa vhathu uri ndi mitambo ifhio ine ya tambiwa nga hafha. vha nṱalutshedza uri huna mutambo wa bola ya milenzhe, huna mutambo wa netball, huna mutambo wa zwo gidima vha mmbudza na vhalanguli vha hone uri ndi vhafhio na vhalanguli vhafhio.

Zwi nga swika zwikhala zwa mishumo ngauri, ro sedza kha ṋetshedza zwiḽiwa ri nga sika mishumo ya uri vhathu vha vha khou bika. Ra dovha ra sika mishumo yo thola vhathu vhane vha ḓo endedza vhathu, ra dovha ra sika mishumo ya vhathu vha ne vha ḓovha vha khou rengisa dzi thikhithi, so hezwo zwithu zwoṱhe zwi a ita uri hu vhe na zwikhala zwinzhi zwa mishumo.

nḓowelo ya ḓuvha ḽa mutambo musi thimu itshi kho tamba, musi thimu itshi kho tamba roṱhe ngo angaredza ri a ita uri ri ḓi wane ri afho fhethu hu ne ha khou tambiwa bola, hu itela u tikedza thimu yashu.

Fhethu ho raloho endedzwa kana u shumiswa zwi khwiṋiso nga mutambo, nga ṅwambo wa mutambo zwi a khwiṋifhadzisa ikonomi ngauri, fhethu ho raloho ri wana uri vhathu vha tshi yo u vhona bola vha tou renga thikhithi. Vha dovha uri vha ya renga na zwiḽiwa, vhaṅwe vha to endedzwa nga dzi goloi hezwo zwithu zwi ita zwori ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe i ḓi wane i kho gonyela nṱha ngori na tshelede i vha i khou dzhena.

Tshine muthu a tea u ita ndi u langa muya wau wo u ṋea milayo ya mutambo oyo wa mutogwa na u dzi dzudzanya zwavhuḓi.

Zwiṱori zwo ndo vhuya nda ṱalutshedza ro vhuya ra ṱalutshedzwa nga zwiṱori zwa kale zwa musi muthu, vhathu vha tshi khou aluwa uri vhathu vha kale vho tshilisa hani.

Ee ndi a funa zwa u dzhaiva ndi ndoṱhe ngauri zwi ita zwa uri ndi dzule ndi na mutakalo.

Ndi a takalela nga mannḓa u ḓi wana ndi tshi khou ita ngade ngauri zwi ita uri zwa uri ndi dzulele u ḽa miroho re na pfhushi.

Ndi mitambo i ngaho mitambo ya bola, mutambo wa u gidima na mitambo ya u dzhaiva.

Nga ḓuvha ndi fhedza awara mbili ndi tshi kha u ita nyonyoloso nga u gidima.

Zwine zwa ntakadza musi ndi tshi khou tamba uḽu na vhaṅwe ndi zwa uri ndi vha ndi tshi khou ita nyonyoloso ende zwi dovha zwa fhaṱa vhukonani na vhaṅwe ngauri ri vha ri khou tamba fhethu nthihi hu si na dzinndwa.

Ee ndi a funa u bambela ngauri zwi ita zwori miraḓo yanga i dzule yo khwaṱha.

Lungano ḽienda aluwa lungano ḽienda aluwa ndi tshi ḓo ḓivha ndi lungana lwa vho muzhou na vho sankambe na namusi a thi lu hangwi.

Zwithu zwine zwo no ḓala vhuponi ha hashu zwine vhathu vha dzi mvumvusa ngazwo ndi zwithu zwa u dzhaiva na u imba.

Mitambo ine vhana vha vhuponi ha hashu vha vhuṱambo ndi mitambo ya bola vha ḓovha vha na mitambo ya dzhaiva na u imba nyimbo dzine vha dzi imbesiwa ndi nyimbo dzedzi dza ḓoweleaho dza Tshivenḓa.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou dzhenisa masheleni nga murahu ndo ita ndo ita bammbela ḽa u dzhaiva vhathu vha ḓa vha renga dzithikhithi so uri vha ḓe vha nṱalele.

Nṋe ndi vhona uri nṋe ndi vhona uri ndila ya khwine ya uri vhathu vha anḓadze mishumo yavho vha tea u anḓadza kha dzi puḽatifomo dza dzi internet hu u itela uri muṅwe na muṅwe a kone u zwi vhona uri a kone u ḓa afho fhethu hune vha ḓo vha vha tshi khou itela ni diambela ḽavho.

Ee, ee, nṋe ndi vhona nṋe ndi vhona zwo no vha na thikhedzo ngauri vhaswa vha vhuponi ha hashu vho no ḓi dzhenisa nga maanḓa kha zwithu zwa mitambo.

Tshaka dza mitambo dzine nda dzi ḓivha huna mutambo wa bola, hu na mutambo wa u gidima, hu na hu na mutambo ya u bambela na mitambo ya u dzhaiva.

Huṅwe fhethu hune vhathu vha tamba hone mitambo nga nnḓani ha midavhini ndi fhethu hungaho stadium, ndi fhethu hungaho milamboni hune vha vha vha khou bambela hone.

Ee, nṋe ndi vhona zwikolo zwa vhuponi ha hashu zwi tshi kone u pfhumbudza vhana nga mitambo ngauri khalaṅwaha iṅwe na iṅwe zwikolo zwa hashu zwi a ita miṱaṱisano nga kha mitambo.

Mutambo muhulwanesa we nda u, u ne nda humbula ndi musi hu tshi khou tamba thimu ya fhano Afrika Tshipembe na News Land ha fhedza hu tshi khou wina thimu ya fhano Afrika Tshipembe.

Nṋe ndi vhona unga mutambo une wa nga thusa kha vhubindudzi nga maanḓa ndi mutambo wa u dzhaiva ngauri vhathu vhanzhi vha ya funa nga maanḓa u dzhaiva ende vhathu vhanzhi vha ya funa u vhona badi vhathu vha tshi khou dzhaiva.

Ee ee nne ndi vhona mitambo ya kha internet yo lugela muvhili wa muthu.

Mutogwa ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu vhavhili ro zwigwada zwivhili musi vha tshi khou shumisa matombo.

Ee, ndi a zwi takalela ngauri zwi ita uri ṅwananga a kone u ḓivha miṅwe mitambo na uri muvhili wawe u dzule u na mutakalo.

Nṋe ndi takalela nga maanḓa u ita ngade ya muroho ngauri zwi ita zwori ndi dzule ndi na miroho tshifhinga tshoṱhe.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba magaraṱa ndi nga si tori ndi na tshenzhemo ngori ndo wana uri ndi zwone zwithu zwine athi tu zwi takalela.

Ndi funa nga maanḓa, ndi funa nga maanḓa u takalela thonamennde ya bola ya milenzhe ngauri ndi yone ine nda pfha zwa uri iya takadza.

Nṋe ndi vhona nṋe ndi vhona, zwi songo tovha zwavhuḓi uri vhathu vha fhedza tshifhinga tshilapfhu vha tshi khou tamba mitambo kha founu, ngauri vho vha vha sa khou ita nyonyoloso u fhira musi vhatshi khoto tamba vhone vhaṋe.

Puḽatifomo dzine nda dzi shumisa ndi shumisa nga maanḓa yutshubu.

Geimi dzine nda fhedzesa tshifhinga ngatsho ndi geimi dzau fhaṱa maipfhi zwezwo zwi ita zwa uri muhumbulo wanga u vuleye.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa mitambo online, nda vhumba na vhukonani vhukonani hane hovha havhuḓi nga mannḓa.

Geimi ine nda i funesa ndi geimi ya ludo, i dovha hafhu ya fhaṱa vhukonani ngauri roṱhe rivha ri kho pfhesesana hu sina dzi nndwa.

Masiandaitwa ndi a uri laptop inga fhedza itshi kho crush sisiṱeme yayo.

Vhukonḓi hune vhathu vha ṱangana naho ndi musi hu sina nethiweke nethiweke i tshi kho ita zwau khatha.

Khombo dzine dza nga bvelela musi muthu a tshi khou tamba online, ndi ya uri vhaṅwe vhathu vha ya ḓa vha dzhia mutambo wa hacker founu yawe, vha fhedza vha tshi khou dzhia mitambo yawe zwi songo tea.

Mutambo une nda nga ṱuṱuwedza uri vhathu vha u dzhie ndi mutambo wa bola ya milenzhe ngauri vhathu vha vha vhatshi kho ita nyonyoloso.

Mutambo une nda dzulela u tamba kha founu yanga, ndi mutambo wa geimi ya nopfhi candy crush i nthusa uri ndi vha ndi tshi khou vulea muhumbulo.

Ndi matambele a vhuḓi, matambele ane ahuna dzi khakhathi vhathu vhane vha dzula vha tshi khou anḓana.

Ee ndi nga ḓi wana ndi tshi khou pfhumbedza vhathu kha geimi ya suduku, ndi khou vha sumbedza uri geimi eyo ai konḓi nahone vha kho tea ui tambisa hani.

Mutogwa u tea u tambiwa nga vhathu vhavhili.

Ee ndo vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana, tshenzhemo ndi ya uri ndi vha ndi tshi khou ita nyonyoloso ine muthu anga si i lavhelele.

Mitambo ine nda i ḓivha ndi mutambo wa khadi, mutambi wa mutugwa na mutambo wa ndode nṋe ndovha ndi tshi funesa mutambo wa ndode.

Zwine nda zwi zwine nda zwiḓivha nga muravharavha ndi zwa uri muravharavha u tambiwa nga vhathu vho no swika vhavhili.

Nṋe ndi vhona uri vhathu vha tea u ṅwala dzi hobby dzavho uri na vhatholi vhavho vha tea u ḓivha zwa uri ndi zwifhio zwine vhathu vha takalela nga tshifhinga tshavho tsha firii.

Mutambo une nda u takalela musi ndi na khonani yanga ndi mutambo wa muravharavha.

Mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa muravharavha, nahone ai fheli vhege ndi songo ḓi dzhenisa kha mutambo hoyo.

Mutambo une nda u funesa u dzhenelela khawo ndi mutambo wau bambela ndi u funela uri ndivha ndi khou ita nyonyoloso.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa, uri vhathu vha anḓadze mitambo kha vhuleludzi ha vhudavhidzani. Ende zwi nkwama nga nḓila yavhuḓi ngauri ndivha ndi khou kona u ḓivha thaiphi dza mitambo dzine muthu a tea u tamba.

Nṋe ndi nga anḓadza nga mutambo muravharavha, nahone ndi nga shumisa puḽatifomo ya Facebook.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou yau ṱalela mutambo wa dzibere shangoni ḽashu ngei Durban, tshenzhemo yanga ndi ya uri ndo kona u ḓivhesa uri dzibere dzi tambisiwa hani.

Ee nṋe ndi vhona zwi tshi thusa u fhaṱa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe, ngauri huna miṅwe mitambo ine ya badeliwa.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou guda, zwovha zwi zwa nṱha nga maanḓa ngori ndo fhedza ndi tshi kho kona u ḓivha uri vhaṅwe vhathu vha itisa hani nau ḓivha dziṅwe nyambo.

Ee nṋe ndi vhona u mutambo une wa nyanyula vhathu, tshine tsha ṱuṱuwedza ndi tsha uri vhathu vha vha vha khou kona u vhona ku gidimele kwa dzibere.

Ndo ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa vhukonani na muṅwe wa mungana wanga we ravha ri tshi tamba muravharavha roṱhe.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ngauri vhathu vhoṱhe vha vho ṱangana vho kuvhangana vha tshi kho ṱalela bola.

Ee nṋe ndi vhona uri zwia kona u sika mishumo kha vhathu, ngauri hu avha na zwikhala zwine zwavha zwi tshi khou ṱoḓa vhathu uri vha zwi shume.